Ke ne ke ikutlwa ke thabile ga ne ke palame sefofane la ntlha ke ya kwa Durban ke ilo bona Durban gore e ntse jang.

Ee ke toro ya ka go palama sefofane, ke kgone go bona gore lefatshe le ntse jang ga o palame sefofane ko tlase. Maar nkile ka se palama sefofane ga ne ke ya ko Durban.

O tshwanetse gore a batlisise gore o batla go ya kae ko Nigeria ka sone sefofane seo. Le gore o batla go ilo etsang ko Nigeria a batlisise.

Tsela tse e leng gore ke a di rata ga ke tsamaya ka bese e leng gore e ya fa ke batlang go ya ko teng, go na le gape ditsela tse e leng gore ga ke di rate ga ke tsamaya ka bese, fa ke batla go ya ko teng, go a differ-a gore ke rata go ya kae ka dibese tseo.

Ga ke so tsamaye ka bese e yang mosebetsing maar ka ya sekolo ne ke tsamaya ka yone and ya sekolo ne le mahala ne go sena dilo tsa dikarata. Ka gore bontsi ba batho ba e leng gore ba tsamaya ka dibese tse ba batlang dikarata, ke bophelo, bo tšhentšhitse.

Ke gore fela o nne mokgweetsi o siameng, o leng gore o kgona go bontsha bakgweetsi ba gago ba o berekang le bone ko dibeseng tsela e ntseng sentle le gore o ba tshwere yang mo tirong ya bone.

Ke gore ba check-isise dibese tsa bone metlha le metlha gore a di siame and di a tsamaega fa e leng gore di tsamaega ko teng ko meberekong ya batho ba e leng gore ba bangwe ba ya mmerekong, ba bangwe ba dikolong, ba bangwe ba ba yang teng go ilo etsa dilo tsa bone.

Nka se dire selo, nka ema fela up until ke fitlhe fa e le gore ke ya ko teng ka bese or e ke e emele gore ke fitlhe or ke tšhentšhe bese e nngwe ke tsamaye ka bese e nngwe.

Ke ile ka tsoga late ka apara uniform ya sekolo ka tswa, ga ke tswa, ke tsamaya ka bona bese e ntshiya ya sekolo ka feleletsa ke tsamaya ka di tekisi.

Bapagami ba bangwe ne ba amegile sentle ba bangwe ne ba sa amega sentle, ga re le batho re ka se tshwane maar ne re feleletsa re ya sekolong ba botlhe.

Ka gore dibese tse dingwe di tla thula batho ba bangwe, ka gore bese e tona and e ka se tsamaye mo di polekeng tse di ngata-ngata.

Ga e nkame sentle ka gore go na le batho ba e leng gore ba batla go tsamaya ka tsone dibese tseo. Maar, ga go tletse mo dibeseng ga gona ntho e ka etsagalang ke gore fela re fokotsege.

Dibese di a differ-a gore ke dibese tse di feng tse di kgotsofatsang, le gore ke tse di feng tse e leng gore di tsamaisa sentle mo tseleng e ntseng sentle.

Ke gore ke tsamaye ka ntho e leng gore batho ba bangwe ba tsamaya ka yone go ya ko tirong e leng gore ke ya ko yone, ka yone ntho e leng gore go tsamaiwa ka yone, jaaka di tekisi or dikoloi tsa di BOLT.

Go na le boitekanelo ka go tsamaya ka dinao ga e le gore ke ya gaufi fa ke yang ko teng.

Ke berekisa fela tsela ya ka ka dinao go ilo bona bagwera ba ka fela.

Ka gore ba tsamaye mo tseleng e ntseng sentle ka maoto or ba tsamaye ka di tekisi le ga ese ntho ya go tsamaya thata maar ba tsamaye mo di tseleng tse di ntseng sentle.

Ka go tsamaya ka baesekele mo main road gore a ka thola accident kgotsa ba ka motshwara poo or e baka mmolaya.